Ukukhangisa emsakwazweni okusha kungase kugxile ku-interactive story telling, lapho abalaleli bebandakanyeka ngokuzwakala. Isibonelo, ungahlanganisa iziqephu ezichazwe ngobuciko, kodwa uphethe inkambu yokubamba iqhaza kwabalaleli. Lapho bebizwa ngokuthi banikeze izixazululo kwisinaro ekhangisayo. Lokhu kungenza ukuba nenjabulo ukugqugquzela izingxoxo futhi kube nombono oqinile. Mayelana nomkhiqizo insiza, le fomathi ingaletha isasasa futhi yandise ukunakwa yenze ibe indlela ephumelelayo.

Kwake kwangenza ukuthi ngingabi nalo idatha isonto lonke, loko kwashaya sokuthi ngi-submit-e i-application yami. Eyayibalulekile kakhulu eyayizoshintsha nempilo yami.

Uma usebenzisa i-Wi-Fi yesikhumulo sezindiza, ungathatha lezi zinyathelo ukuze uqiniseke ukuphepha. Sebenzisa i-VPN i-Virtual Private Network, iyasiza idatha yakho yokufihla. Qiniseka igama lenethiwekhi, hlola igama lenethiwekhi nezinye izinsiza zezikhumulo zezindiza. Ukuze uqiniseke ukuthi kunethiwekhi esemthethweni. Gwema ukufaka ulwazi olubucayi, sebenzisa i-software yokuvikela.

Yebo, idatha ngenxa yokubiza kwalo. Okubiza kwedatha kubi kuwabanye abantu ngoba abakwazi ukwenza ukuthi izinto ezibalulekile. Futhi bahlala kude nasezindaweni lapho abangathola khona i-Wi-Fi yamahhala.

Uma ngizodala izichungechunge lwezithombe eziqoshiwe ukuze zibukwe kwisiheqo sebhayisikopo. Izamuvi ezingasifaka zingahlanganisa izamuvi zokuzijabulisa ezifana namahlaya namadrama okujabulisa imindeni. Izamuvi zemvelo ezibonisa izilwane nezindawo ezingokemvelo ezinokunyakaza nokuthula. Izamuvi zemfundo ezibandakanya izifundo noma imikhuba yokwelapha. Ngokwamanani angiphakamisayo, amanani ashibhile kubasebenzisi abasizakala ngezithombe noma uchungechunge oluyiqoqo. Izinguquko kungaba ukuhlolwa okuqonde izidingo zomphakathi ngamanani aphansi. Kakhulu ngokuletha izinhlelo ezingenza abantu babe nezinqumo ezinhle.

Izinhlelo zokusebenza zenza ukuxhumana nokusebenzisana emaqenjini kube lula futhi kusebenzeke kahle ngendlela . Zikunikeza amathuluzi okwenza izingxoxo ezibukhoma, ukwabelana kwamafayela. Ukusetha izinsuku sokuhlangana nokusebenza ngama-project engesikhathi esisodwa. Lokhu kwandisa ukukwazi ukwabelana ngemicabango ngokushesha, ukunciphisa imeyili engenangqondo. Futhi kuthuthukise ukusebenzisana, ikakhulukazi kubantu abahlakazekile ngokwezemvelo noma abasebenza kude.

Ezinye izingxenye zomphakathi zinezithiyo ekuthengeni i-Wi-Fi ngenxa yezindleko eziphezulu. Kanye nokuntuleka kwezingxoxo ezihlinzekwa ngokubuchwepheshe endaweni yangakubo. Uqinisekisa ukuthi iningi liba nayo i-Wi-Fi ukwehliswa kwezindleko, izindawo zokufinyelela esiqeshini sikalula. Izinhlelo zokuxhasa ngemali, ukuhamba phezu kwezobuchwepheshe.

Yebo, umehluko phakathi kwe-three G, four G, ne-five G mkhulu kakhula uma kuziwa esivininini sedatha. I-three G, yayi ngokuqala ukuletha isivinini esanele i-inthanethi. Koda ayikwazanga ukuphatha izinhlelo ezinzima ezifana nezinsiza zokubuka amavidiyo nge-HD. I-four G, izibuyekezo zayo izinga lokusebenza sisiza isicelo sifana nezinsiza ezisakazayo kanye nokuhwebelana nge-inthanethi. I-five G, yegeza isivinini esiphezulu kakhulu. Ukwehla kokumbekezelela nokusebenzisana kokuqinile kwezinsizi ezixhumana izibalo eziningi zamathuluzi ahlukahlukane ngezikhathi esisodwa.